Ke nahana hore na ntho ena e ka lokiswa ka hore, batsofe ba be le dibaka tsa bona tsa hore ba etele ho tsona, tseo tse bang di tla ba ditlhokeho tsa bona, tse bang ba di hloka ka nako tsohle.

Nna ka pono ya ka, diporo tsa terene le diterene di sentswe ke ho se kgathale ha bapalami ebile le dintwa tse bang dia etsahalang pakeng tsa ba bang banga ba di ba di-transport le diteraeke tse bang dia etsahala le tsona, batho ha ba na le ditletlebo, ebe ba senya tsela ya terene ba bile ba tjhesa le diterene.

E bohloko e bang kile ka e bona, dikoloing tsa Uber kapa Bolt. Ke ha ne ho kidnap-tjwa ngwanana e mong ke Bolt kapa ke Uber. Ba mo nka, ba mo isa kae kae sebakeng moo ba ile ba fihla teng ba motshosetsa ka dihale. Ba re a transfer-e tjhelete ya hae, ya ba ba ilo e sebedisa ka tsela e bang ba batla ka yona, ba qeta ba mo lokolla.

Ke hore ke tsebise maponesa ka nako, ke qeta ke tsamaye ka potlako moo mo e bang ne ke le teng, ha ke ba bona ba ntse ba utswa. Ke nke kaofela tsebo e bang ke nahana hore maponesa a tla e hloka ho tle ba kgone ho tshwara mashodu ana, mme ke e fetisetse maponeseng ka ho phakisa e bang ke tseba mabitso a bona, ke tsebise maponesa le ka mabitso a bona.

Dumelang, ke utlwa ke kgathatsehile haholo ebile ke na le mosito, ka baka la mohala e bang ke o fumane tsatsing le la hore shipments ya ka e bang e ne e tswa overseas e eme tseleng ebile ke matsatsi, ne ke kopa le ntlhalosetse hore re tla e rarollla jwang temana ena ka potlako.

Ke nahana hore o no tlamehile hore o ntsibise ka nako jwalo ka Uber driver, mokganni wa Uber ho re ho teng bothata bo tjenana, ebile nke se kgone hore ke palame ho le teng motho eo e bang o tla qala ho mo beha ne ke kopa o potlake, o ilo o beha mo a yang, mme ha o kgona hore o kgutle, o kgutle o tlo nlata kapa ke shebe tse ding di-Uber-a tse teng mo ebang nka di fumana di nkise moo mo bang ke batla ho ya teng ho ba wena, o ile wa hloleha o ntsebise ka nako seo se etsahalang.

Jwalo ka mokganni wa Uber, ha motho a hloleha hore a patale tjhelete e felletseng, ke tla mo fa monyetla wa hore a letsetse batho be bang o nahana hore ba ka mo thusa ka tjhelete ho tle a kgona ho patala. Kapa ke boloke le ho ba ke cell phone ya hae kapa watch ya hae, mme a tla ntetsetse ha sa na le tjhelete e felletseng ya hore a kgone ho mpatala.

Ee, nna pele ke ka nka leeto ke ile ka sebedisa Google Maps, eo e bang ile ya mpontsha tsela e kgutshwane ebile e sa tlo nka nako jwalo ka di-freeways, e na le di-robot-o tse mmalwa ebile e senang di-stop kapa di-constructions, mme ke ile ka kgona hore ke fumane tsela e kgutshwane ebile e bobebe. Ke ile ka kgona hore ke fihle pele lona le ka fihla jwalo ka ne le tsamaile hora pele ho nna.

Ntho e bohlokwa haholo ke dilemo tsa hao, mme motho o tla hlokeha hore a tle le setsibise sa hae, bukana ya setsibise ID. O tle re kgone hore re bone dilemo tsa hae hore di kae, hore ebile na o ya qualify-a hore a fumane wheelchair. Le dikulo tseo tse bang ba kula ka tsona di bohlokwa haholo, re tsebe hore ke sekolo sefe se bang o kula ka sona, mme e ka ba o hloka wheelchair kapa ha e hloke.